Ndi vhona unga tsha khwiṋe ndi musi ho to engedziwa mabisi, kana vhaṅwe vha vhaṋameli vha ya vha yo ṋamela zwiendedzi zwiṅwe zwo fhambananaho. Zwingaho dzi thekhisi kana dzi train.

Zwo ita uri ndi si tsha shumisesa mabisi. Ndi ye ndi yo shumisa zwiṅwe zwiendedzi, zwingaho ṱireini zwine zwa siḽe masheleni manzhi.

Ḓuvha ḽanga a ḽo ngo vha ḽa vhuḓi nga uri ndo fhedzisela ndi tshi vho swika u lenga mushumoni. Fhedzi zwithu zwine vha nga zwi ita uri zwi vhe zwa khwiṋe, ndi uri mabisi a swike nga tshifhinga tsho teaho.

Kha vhupo ha hashu, zwifhinga zwa uri mabisi a takuwa nga tshifhinga ḓe, zwi vha zwo ṅwaliwa kha mabodo hangei tshiṱitshini tsha mabisi.

Hai a tha thu vhuya nda ḓi wana ndi kha heyi nyimelo. Fhedzi kharali nda nga vhuya nda ḓi wana ndi kha heyi nyimelo, ndi nga litsha u ṋamela bisi. Nda ya thekhisini nga uri masheleni, a hone a si manzhi.

A zwi nkwami zwavhuḓi nga nṱhani ha uri, ndi vha ndo ḓowela u shumisa bisi. Fhedziha ndi mbo ḓi ya dzi thekhisini, thekhisini tshelede ya hone ndi ṱhukhu.

Ee, ndi vhona zwo fanela.

Hai, a thi a thu u ḓi vhona ndi kha heyo nyimelo.

Ndi nga mu vhudzisa uri bisi i ḽo ḽi khou swika afho hune nṋe nda khou ya hone naa.

Nga ḓuvha ḽa u thoma ndi tshi khou shumisa bisi, ndi khou ya mushumoni. Tshenzhemo ya hone yo vha ya vhuḓi vhukuma nga uri ndo swika mushumoni nga tshifhinga tsho teaho.

Musi ndi tshi ṱoḓa u wana khadi kha vhupo ha hashu. Ndi a kona u renga heiḽa khadi online, kana nda ya nda renga zwiṱitshini zwa mabisi.

Ho u ḽa muthu u a kona uri a ṋamele nga tshelede, a fhe vho ḓiraiva tshelede.

Ndo vha na ḓuvha ḽa vhuḓi vhukuma musi ndi tshi kho ṋamela bisi, ndi khou ya fhethu kule. Ndo swika nga tshifhinga tsho teaho nga uri mabisi manzhi a takuwa nga tshifhinga tsho teaho. A dovha futhi a swika fhethu hune a khou tea u swika hone nga tshifhinga tshone tshone.

Ndi vhona u nga, hu tea u pangiwa ma sekhurithi badani. Vha ne vha linda vhathu vhane vha khou tshimbila nga milenzhe kana vhane vha shumisa u reila dzi baisigira. U ya mishumoni yavho na zwikoloni.

Dzi na ndeme khulwane vhukuma nga uri kharali vhareili vha dzi goloi, vhareili vha mabisi. Vha tshi khou tshimbila kha nḓila nthihi na vhareili vha dzi baisigira. Vhareili vha dzi baisigira vha vha vha songo tsireledzea nga uri vha nga ḓi thuliwa nga dzi goloi, nga mabisi. Sa i zwo dzi baisigira dzi ṱhukhu, nahone dzi sa gidimesi.

Hai, a tha thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ḓaḓiswa nga tshumiso ya mavhone a badani.

Hai ndi vhona hu songo tsireledzea, uri vhathu vha tshimbile vhusiku. Nga uri vhuponi ha hashu hu na vhugevhenga vhuhulwanesa.

Vhathu vhane vha vha vha khou tshimbila nga milenzhe, vha vha vho tsireledzea nyana, Nga uri huna mapholisani ane a shuma u patrol kha mupo wa hashu.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndo ima ḽaini, ndo lindela u dzhena nga ngomu ha thekhisi. Ḽaini ya hone yo vha i ndapfu vhukuma, vhunga thekhisi i tshi shumiswa nga vhathu vhanzhi.

Khombo ine vhathu vha ṱangana nayo musi vho ṋamela thekhisi vho fhira tshikalo tsho teaho. Ndi ya uri kharali vha ṱangana na khombo ya nḓilani, vhunzhi ha vhathu zwi a leluwa uri vha lovhe, nga uri vha vha vho dzula kha vhudzulo vhuthihi vha vhanzhi vhanzhi.

Vhuima ha thekhisi vhu re vhuponi ha hashu. Vho ima zwavhuḓi nga maanḓa nga uri vho ima fhethu hune vhadzulapo vhanzhi vha kona u swikelela hone. Nahone ndi hu shumisa luraru nga vhege.

Migwalabo ya dzi thekhisi, a i ri kwami nga maanḓa sa vhadzulapo.

Tshivhalo tsha vhathu tshine thekhisi ya fanela u vha hwala, ndi tsha sigistini.

Ee, ndi vhona ho tsireledzea nga uri vhuima thekhisi hu vha huna ma sekhurithi. Ane a shuma u linda hanefho vhusiku.

Kha vhupo ha hashu zwo leluwa nga maanḓa uri muthu a ḓi wane a khou wana thekhisi dza uya ḓoroboni khulwane. Nga uri kha vhupo ha hashu, huna thekhisi dzine dza to shuma u ya hanengei ḓoroboni khulwane fhedzi.

Tshiṅwe tshine tsha ita uri khombo dza mimoḓoro dzi anḓe musi ṅwedzi wo fhela. Ndi uri vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou shumisa mimoḓoro. Vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou ya mavhengeleni, u yo renga zwithu zwi no tonga zwiḽiwa na zwithu zwine vha zwi ṱhoga.

Hai a tha thu vhuya nda ḓi wana, ndi khou wela kha tshipiḓa tsha vhathu vhane vho kwamiwa zwi si zwavhuḓi nga migwalabo ya dzithekhisi.

A thi nayo tshenzhemo ya musi ndi tshi khou reila thekhisi, nga uri a thi a thu vhuya nda reila thekhisi vhutshiloni hanga.

Ndi vhona u nga mihwalo minzhi a i tendelwi dzi thekhisini. Nga uri kharali thekhisi i na mihwalo minzhi minzhi, ha swika fhethu hune ha itea khombo, vhathu vhanzhi vha fhedzisela vha tshi khou lovha.

Vhuḓi ha u shumisa thekhisi musi ni tshi khou ya mavhengeleni, ndi ha uri ni swika nga tshifhinga tsho teaho. Hone vhuvhi ha u shumisa thekhisi ni tshi khou ya mavhengeleni, ndi a uri dzi thekhisi a dzi tendi u hwala mihwalo minzhi minzhi. Zwine zwa ḓo tea uri ni renge zwithu zwiṱukuṱuku.

Tshifhinga tsha u thoma musi ndi khou shumisa thekhisi, tsho vha tshifhinga tshi takadzaho vhukuma. Nga uri nga heḽo ḓuvha ndo ṱavhanya u swika hune nda khou ya hone. Nahone, ndo swika ndo tsireledzea.

Hai, ndi vhona zwi songo tsireledzea nga uri mureili hezwi a tshi khou tamba muzika, muhumbulo wawe u vha wo no vha kha muzika. U tshi vho hangwa na zwo uri u khou reila thekhisi, zwine zwa ḓo sia zwi khou vhanga khombo.

Ee, ndi vhona mutengo une nda u badeliswa wo tea.

Muvhuso u nga ntsha mabisi o linganaho, wa dovha hafhu wa thola vhareili vha mabisi nga vhunzhi.

Migwalabo ya mabisi i vhangwa nga khamphani dza mabisi aneyo, nahone a dzi fari zwavhuḓi vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha nga uri vhaṅwe vha a lenga u swika mishumoni, vhaṅwe vha tea u ya dzi thekhisini.

Nga tshifhinga tsha mishumo kana nga tshifhinga tsha musi vhathu vha tshi kho u ya mishumoni, thi to funesa u shumisa thekhisi nga uri i vha i na vhanameli vhanzhi. Vhunzhi ha vhathui vha vha vha kho u lwelwa u swika mushumoni nga tshifhinga, ngeno hu tshi ḓivha na vhagudi vha ne vha shumisa thekhisi, zwine zwa sia u tshi kho u ima miduba milapfu.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi thusa nga maanḓa, kha u shuma zwavhuḓi ha system ya thekhisi dza bisi ṱhukhu nga uri dzi vha dzi kho u ita uri vhathu vha vhe na hune vha ḓo ima hone musi vha tshi ya u ṋamela thekhisi, nahone hu vha ho tsireledzea.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo i, fhethu hune nda namela hone thekhisi ndi a uri ndi kana ndi dza uri hafho hune nda namela hone thekhisi hu dzula ho ḓala, fhedzi thekhisi dzine dza vha dzi hone dzi tshiṱitshini dzi vha dzi so ngo linganela vhathu, zwine zwa sia musi ri tshi ima miduba milapfu lapfu ro lindela thekhisi dzine dza vha dzi kho u tevhela.

A athu vhuya ha itea tshithu kha nṋe musi ndo ima dzithekhisini.

Lwa dzithekhisi dzo linganelaho vhathu khathihi na vhareili vha dzi thekhisi.

Vhupo ha thekhisi ho fhambana ngauri kha vhupo ha thekhisi ha dzi ḓoroboni, thekhisi dza hone dzi vha dzi nnzhisa khathihi na vhareili, fhedzi kha vhupo ha hayani, thekhisi dzi vha dzi si nnzhi, zwi a lenga uri ni wane thekhisi i ne na kho u i ne ya kho u ya fhethu hune iṅwi na kho u ya hone.

Mushumo u ne wa itwa nga vhuima dzithekhisi kha ikonomi yapo ya na tshitshavha i, ndi ya uri i mbo ḓi gonyisa ikonomi ya Afurika Tshipembe nga uri havhaḽa vhathu vha dzi thekhisi na vha zwiṱitshi zwa dzi thekhisi vha a badela zwithu zwinopfi tax, nahone vha vha vha kho u ita tshelede nnzhisa nga ḓuvha.

Hai, a thi a thu vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu.

Zwiitisi zwo ḓoweleaho zwa u gwalaba ha thekhisi dza bisi ṱhukhu i, ndi zwa musi tshelede ya thekhisi i tshi engedzea.

Migwalabo ya thekhisi i mbo ḓi fhungudza dzi profit dza mabindu maṱuku vhuponi hahashu, kha vhashumi vhaṅwe vha vhashumi vha a balelwa u ya mishumoni, vhaṅwe vha swika u lenga.

Vhahulwane vha mulayo i, vho mbo ḓi rumela mapholisa a ne a shuma dzi badani uri a ye a yo tandulula thaidzo ya migwalabo.

Muvhuso u nga ita uri vhathu vha dzi thekhisi kana vha dzi thekhisi ṱhukhu i, vha si ṱangane na migwalabo kana migwalabo i si vhe hone.

Migwalabo ya thekhisi i ṱuṱuwedza uri vhathu i, vha litshe u shumisa dzi thekhisi vha ye vha yo shumisa mabasi kana dzi uber.

Nga ha tshifhinga tsha migwalabo i, vhudavhidzani vhukati ha madzangano a dzithekhisi vhu mbo ḓi khwaṱha vhukuma nga uri vha vha vha kho u tikedzana uri vha ḓo kona u tandulula thaidzo i ne vho sedzana nayo, ngeno na muvhuso u tshi ḓi vha thusa vho nga uri kharali hu tshi vha na migwalabo dzithekhisini na ikonomi ya Afurika Tshipembe i a ḓi kanganyisea.

Ndi vhona mbadelo dza thekhisi kha vhupo hashu i, dzo gonya zwiṱukuṱuku nga uri ri badela tshelede nnzhi nyana musi ri kho u ya mimoḽoni i ne ya vha tsini.

Ee, ndo no tshenzhela u engedzwa ha mbadelo nga u ṱavhanya nahone a zwo ngo mpfara zwavhuḓi.

Zwine nda vhona zwi tshi ṱuṱuwedza u gonya ha mitengo ya thekhisi ndi u gonya ha peṱirolo.

U vha khagala ha zwivhumbeo zwa mbadelo kha nḓowetshumo ya thekhisi dza bisi ṱhukhu i, zwi a ḓi thusa na vhanameli uri vha vhe vha tshi kho u ḓivha uri thekhisi iyo ndi vhugai nahone musi i tshi yo gonya vha vhe vho ḓilugisela.

Zwithu zwine nda zwi vhona ndi khou zwi takalela nga u shumisa tshinamelo tsha ṱireini ndi zwa uri masheleni ahone a uri ndi ṋamele ṱireini a vha a maṱuku, nahone ni a ṱavhanya u swika nga tshifhinga.

Ndi nga uri ṱireini i tea u tshimbila fhethu ho tsireledzeaho zwa sa ralo i nga vhanga dzi accident zwine zwa ḓo sia ho fa zwigidi na zwigidi zwa vhathu.

Vha nga tshimbila nga tshifhinga tshe vha ṋewa nga tshiṱitshi tsha ṱrain.

Hu nga itelwa zwidimela zwinzhi uri vhathu vha fhungudzee.

Zwi mbo ḓi ita uri lwendo lwa nga lu vhe lwa vhuḓisa vhukuma ngauri ndi vhona ndo tsireledzea nahone o shuma havho zwi a ṱoḓea.

Zwo leluwa nga maanḓa ngauri zwishumiswa zwi no tonga dzi Uber kana dzi Bolt zwi ntevhela getheni zwa ya zwa ni tsitsa hanefho hune inwi muṋe na khou ṱoḓa u tsa hone.

Mitengo ya Uber i fhasisa nga maanḓa.

Zwivha zwi u itela u tsireledza inwi muṋe uri kharali na ṱangana na zwigevhenga zwine zwa thuba vhathu ni vhe no tsireledzea ngauri shaka kana yeneyo khonani yaṋu i ḓo ṱavhanya u ni wana.

Ndi pfha ndi sa fareyi nga maanḓa ngauri vhathu vha dzi thekhisi na vha Bolt kana Uber ndi vhathu vhane vha fana ngori vhoṱhe vha vha vha khou shumela u ṱhogomela miṱa yavho kana u ḓiṱhogomela.

Vha vha khou itela uri vha kone u swika na fhethu hune vha hu ḓivhi.

Nṋe ndi nga takalela mureili wa tshifumakadzini, ngauri ndi ḓi pfha ndo tsireledzea musi ndi tshi khou reiliwa nga muthu wa mufumakadzi ufhirisa musi ndi khou reiliwa nga muthu wa tshinna ngori vhanna vha tzhipana hano maḓuvha.

Ndi nga dzhena kha emp ya Bolt kana Uber nda ya nda ripota, havhaḽa vha Bolt kana Uber vha ḓo sendela hoyo ḓiraiva mesedzhi uri huna tshithu tsho salaho goloini yawe.

Ee, ndi vhona zwo tea uri mureili a humbela thendelo kha nṋe ya uri a tambe muzika mukene, ngauri nṋe ndi vha ndi muṋameli nahone ha ngasi tou nrasela nga muzika wawe ngauri nṋe sa muṋameli ndi tshi khou ṋamela goloi yawe ndi vha ndi khou ṱoḓa peace ngauri ndi vha ndo badela.

Ndi ḓipfha ndisa fareyi zwavhudi ngauri vhoṱhe havha vhathu vhavhili havho vha vha vha khou shumela miṱa yavho.

Ngauri vhathu vhanzhi vha vha vha tshi kho i shumesesa vha tshi khou bva fhethu hu no tonga dzi kiḽabani, dzi tavern, kana fhethu ha u ḓi mvumvusa.

Ndi pfha zwi tshi ntakadza vhukuma ngauri musi u tshi reiliwa nga mufumakadzi u ḓi pfha wo tsireledzea.

Vha vha vha tshi khou shavha u tswukisa dzigoloi, nahone vha vha vha tshi khou shavha uri musi a tshi fhedza u reilela muṅwe muṋameli u mbo ḓi ya a ya a dzhia muṅwe, zwino kharali goloi yo tswuka ngauri houḽa muṅwe muṋameli o ḽa zwiḽiwa zwawe nga ngomu goloini houḽa muṅwe a nga si ṋamele goloi yo tswukaho, nga tshiṅwe tshifhinga vha wana a tshi khou ya kha zwithu zwine zwa vha important zwi no tonga mushumoni.

Hai, ngauri ni vha no fara tshelede yo linganelaho.

Ndi nga mu eletshedza uri tshiṅwe tshifhinga a nga ḓi skemiwa a si wane zwe a order.

Ndi ngauri ri vha ri tshi khou bva kule.

Ndi vhona unga hezwo zwithu hezwo zwi khou tea u endedziwa nga mabufho uri zwi ṱavhanye u swika.

Ndi vhona huna khaedu dza uri musi wo hwala zwithu zwihulwane kha bada dza N1 hu vha hu khou tshimbila na goloi ṱhukhu zwine zwa ḓo sia huna dzi accident ngauri hezwiḽa zwithu zwihulwane zwa nga kha kha zwa wa ni singo vhofhelela zwavhuḓi kha ḽiṱirakhani zwiya zwa khosa dzi accident.

Lwendo lu lapfhusa lwe nda vhuya nda lu dzhia ndi lwa musi ndi tshi khou bva makhuwani ndi khou ya venḓa, kana ndi tshi khou bva venḓa ndi khou ya makhuwani.

Shango ḽine nda nga takalela u ḽi dalela na khonani dzanga ndi America ngauri heḽo shango zwi leluwa badi uri ni wane tshelede, na mishumo ine muthu a nga i ita yo ḓalesa, na ikonomi yahone i nṱhesa.

Lwendo lwe nda vhuya nda lu fara nga mimoḓoro ndi lwendo lwa musi ndi tshi khou bva venḓa ndi khou ya makhuwani, zwe nda zwi takalela nḓilani ndi zwa uri ndi vha ndi khou fhira fhethu hunzhi nahone ndi tshi khou vhona vhuṅwe vhupo.

Ee, ndi vhona zwo fanela ngauri vha vha vha khou hudza ikonomi ya Afrika Tshipembe.

Ndi vhona zwi tshi fana husina mbuyelo, kana ni renga kha inthanethe kana ni to ya na renga shophoni ndi vhona zwithu zwithihi.